Bahlankana le barwetsana, re thabetse ho le tsebisa hore re fumane tjhelete e tswang kantorong ya mmuso, ho re thusa ditabeng tsa dipapadi. Re ile ra etsa kopo ho kantorong ya mmuso. Re fana ka morero o hlakileng le diforomo tse hlokahalang. Ba ile ba amohela kopo ya rona mme re thaba haholo hore re fumana tshehetso bakeng sa dipapadi. Sena se re kgothaleditse hore re tswele pele ka thata.

Sebaka seo se re bapalang ho sona se ama kgetho ya papadi, hobane ha se haufi ho fihla ho ba thata, mme ho wa re kgathatsa. Sebaka se haufi se thusa ho matlafatsa thahasello le boitelo ba ho bapala.

Setswalle seo ke se fumaneng dipapading ke sa bohlokwa haholo. Ke se sebedisa ka tsela tsena, ke se sebedisa ho sebetsa mmoho, ho ithuta, ho fumana thuso le ho boloka kgothatso. Sena se ntlisetsa molemo ho nna haholo.

Tsebo e kgolo e ke e fumanang ke bokgoni ba ho buisana hantle le ho sebedisana le ba bang. Sena se thusa sehlopha, ho sebetsa ka katleho le ho fumana dipheto tse ntle. Ee, ke batla ho kenya tsebo ena tshebetsong tsohle tsa ka hore ke tle ke be morekisi, moetapele kapa ho sebetsa le batho ka tsela e atlehang.

Batho ba bapetseng karolo kgolong ya ka dipapading ke ba bangata ba nang le boiphihlelo. Ba bang ke baetapele ba sehlopha ba tshehetsang. Ba bang ke malebela le ho ruta. Ba bang ke metswalle e tiileng, e re ithutang ho tshehetsana ka yona.

Re tla qala ka ho kgetha lebitso le sehlopha le ho ikopanya le ba nang le tjheseho ya Esports. Re tla itlhopha ka di . Ra iregister-a dipapadi le ho etsa thupeho ka mehla. Ho atleha re tla sebedisana ka ho tshwarana le boitsamaiso bo botle le ho batla tshehetso kapa baruthehi.

Batswalle dintho di fetohile haholo matsatsing ana. Kajeno menyetla e mengata ho feta pele, ka lebaka la technology, internet-e le mananeo a mmuso le private. Jwale o ka ithuta o ka sebedisa kapa wa qala kgwebo ka founu kapa komporo. Ho na le menyetla ho Esports ha ho bapala dipapadi ho etsa ditshwantsho. O ithuta marangrang le mesebetsi e mengata e sa batleng ofisi kapa studio. Le se ke la ema le nke menyetla ena, le ithute le be boitshwaro bokamoso matsohong a lona.

Papadi e ke e ratang ikwetlisa haholo dikarolong tsena. Ho mmele hobane e matlafatsa botsitso, lebelo le matla, boko e ruta ho nahana ka potlako le ho etsa diqeto tse nepahetseng. Puisano e matlafatsa ho sebedisana mmoho le ho buisana le ba bang. Ke kgothalletse dikarolo tsena hobane di aha sebapadi ka botlalo bo mmele, kelellong le boitshwarong. Papadi ena e lokela ho baballa bonyane ha bedi kapa ha raro ka beke. Ho boloka form le ntlafatsa ya bokgoni.

Ke ntse ke nahana mona. Ha re ikwetlisa re ka etsa tjhelete ka ho ruta ba bang, re ka ba kwetlisa, re ba lefise. Re ka bula sehlopha sa boikwetliso, ra ngodisa batho, kapa ra sebetsa le ditikoloho le dihlopha tse ding. Hape re ka etsa di-workshop kapa ra kenya dipapatso internet-eng ho fumana bareki ba bangata.

Batswalle dipapadi di bohlokwa haholo bophelong ba rona. Di thusa ho aha mmele o phetseng hantle, ho matlafatsa boitshepo le ho ruta tshebetso mmoho le boitelo. Ka dipapadi re ithuta mamello, hlompho le ho sebedisana le tlholo, kapa ho hlaloha. Di boetse di bula menyetla ya mosebetsi le dithuto jwalo ka di-scholarship kapa ho bapala ka boiphihlelo. Dipapadi ha se boithabiso feela, ke tsela ya bophelo e ka fetolang bokamoso ba rona.

Ngwanaka ha ke ne ke le sekolong, ke ne ke le ho sehlopha sa debate. E nthutile ho bua ka tshepo, le ho nahana ka potlako. Ke ho eletsa, ho kena sekolo le ho kenya letsoho mekgahlong hobane ho aha bokgoni bo tla ho thusa bophelong bohle.

Sehlopha sa rona se batla barekisi ba boleng. Se ba ditjeho, se reka ka bongata mme se hlahloba hore thepa e fihla ka nako. Maele e ke tla wa fang dihlopha tse ding ke hore le sebedisane ka mmoho le ho hlophisa tjhelete pele ho reka.